Isikhathi sokulinda umshwalense womngcwabo siba side kakhulu sidlule isikhathi engabe umndeni uyakwazi ukuthi ufihle ilunga lawo. Ngaleso sikhathi umndeni ulindile umshwalense ukuthi ubakhokhele, kuthatha isikhathi eside kakhulu, umshwalense usahamba ngemigudu efanele ulandelela izinto okumele uzilandele. Ngalokho akuhambisani nemigomo umndeni osuke unawo ngesikhathi nangosuku abay'misele ukuthi bafihle ngawo ilunga lawo lomndeni, kugcina sekushayisana. Umndeni ufuna ukufihla ilunga lawo ngaleso sikhathi esithile, umshwalense nawo ukunikeza isikhathi esithile ozokunika ngayo imali. Lokho kudala ukuthi umndeni ungabe usasizakala ngesikhathi ukuthi bakwazi ukuthi amalungiselelo omngcwabo abe impumelelo.

Ngokubona kwami kulula kakhulu, akukho kunzima ukuthi abantu abasha bavule i-akhawunti yasebhange. Ngoba banesikhathi esanele futhi bafundile bayakwazi ukubona imigudu ekumele bayilandelela ngesikhathi bevula i-akhawunti. Amabhange ukuziy'ndlela zawo zibeningi zibe lula futhi ukuthi abantu abasha bavula ama account ukuthi ahambele neyndawo ezisemakhaya, kube khona omahamba nendlwane abazofika ngosuku oluthile abantu bazilungiselele ukuthi ngosuku oluthile bayovula ama account kuzobe kuno mahamba nendlwane ibhange lifikile, sondezeduze izidingo emphakathini, lokhu kuzokwenza ukuthi kube lula kakhulu kunokuthi umphakathi usuke endaweni la ukhona uhambe uyemadolobheni, ngoba ulandelela ibhange, ibhange alize emphakathini ngomahamba nendlwane.

Sisake saba khona isikhathi la ngaboleka khona imali kumashonisa, ngoba esikhathini esiphila kusona ziyafika iy'khathi zempilo la obonakhona ukuthi kunzima ngempela kumele ukuthi ngiyitholile imali. Ngaleso sikhathi-ke, ngangdinga imali yokufunda. Ngingenayo imali eyanele yokuthi ngikhokhe esikoleni, kwamele ukuthi ngithole umuntu ongangisiza ngemali. Ngamthola-ke umashonisa ngalandela-ke imigudu ayeyisho ngemali leyo ayenginike yona. Ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhokhe esikoleni, kwaba impumelelo kona ngoba ngagcina ngikwazile ukuthi ngikhokhe esikoleni kodwa ziba khona iy'ngqinamba obhekana nazo mese kfanele umkhokhele imali yakhe ngoba isuke seyinenzalo.

Ukuba ne-app kumakhalekhukhwini wami kwenze umehluko omkhulu kakhulu ngoba asisekho isidingo sokuthi ngihambe ngiye edolobheni ngiye ebhange ukuze ngizokwazi ukufakela umuntu imali noma ngikhokhele izinto ezithile noma nginyuse imali ethile ngikwazi ukuyikhipha. Konke ngikwazi ukukwenza ngihleli ekhaya ngomakhalekhukhwini. Lokhu okwenza ukuthi impilo ibe lula kakhulu ukuthi ube ne-app kumakhalekhukhwini ngoba yonke into odinga ukuyikhokhela uzoyenza uhleli ekhaya. Yonke into, ngisho ukufakela umuntu imali konke nje okudinga ukuthi ukukhokhele zidingo zempilo ukwenza uhleli ekhaya. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukuthi kube ne-app yasebhange kumakhalekhukhwini kunawo wonke umuntu, ngisho kuthiwa ulahlekelwa ikhadi, uzokwazi ukuthi ulivale ngomakhalekhukhwini wakho.

Lokho kungaba usizo kakhulu ngoba ungakwazi ukuthi uyibeke imali ilungiselele kusasa, umndeni kanye nawe uqobo. Imali ebekiwe nje iwusizo kakhulu, ngoba uyakwazi ukuphephela kuyona mese sekufike iy'khathi ezinzima, ukwazi ukuthi uthathe lapho ulungise la ekumele ulungise khona futhi uyakwazi ukuthola ukuthula engqondweni. Awubi nayo ingcindezi, uhlale unesithukthezi, ucabangana nemali ukuthi uzoyenza kanjani imali, uzoyithola kanjani ukuze ukwazi ukulungisa okuthize. Uyazi ukuthi umshwalense wakho nje wokuphila ungakunikeza ithemba, ungakunikeza ukuthula nje empilweni yakho konke ukwazi ukukwenza ngendlela ofisa ngayo, ukulungele nokuthi ulilungiselele ikusasa kusenesikhathi.

Ngingamazisa ukuthi angadluliseli lolo lwazi lwephini kubantu angabazi ngoba ibhange alisoze lakufonela lacela iphini yakho. Abantu benza ubugebengu, bakhiphe izimali zabantu emabhange ngazo lezi zimo zokuthi uthola ucingo, umuntu athi uvela ebhange lakho, ucela iphini umnikeze kanti usekhipha imali yakho. Ibhange nalo liyaye lisiqwashise ukuthi angeke lize lifone licele iphini kumuntu ocingweni. Nanoma ubani owenza loku kusuke kuwubugebengu lokho ngoba abantu basebenza ngayo leyo ndlela ngoba bazi ukuthi bazocela amaphini uy'tshele ukuthi ibhenki lakho ubanike. Ibhenki lakho lingayifunelani iphini kuwena? Lingabe lifuna ukwenzani ey'malini zakho? Ngakho ibhenki alikuceli iphini yefonini, alikwenzi lokho. Izigebengu, ngingamqwashisa nje ukuthi nanoma iluphi ucingo olumfuna iphini, angalunikezi lolo lwazi.